Ndingathi ewe, ikhona intetho enjalo uba umntu obhinqileyo xa ethe waphunyelwa sisisu funeke enze umsebenzi wokuhlanjwa ukususa amashwa. Kodwa kwabasindisiweyo ayisebenzi ngoba bona buyaqhubekeka nobomi, ababi namashwa. Izinto zabo zihamba nje ngendlela entle, ubomi buyaqhubeka, impumelelo ikhona, ibe ingakhange ibe kanti bayahlanjwa. Ngoko ke akuyonyani ukuba umsebenzi wokuhlanjwa kwamashwa uyasebenza.

Kubalulekile ukuba onke amalungu oluntu agonywe ngokuba umgonyo lona ukhusela ukufumana kwezi zigulo zifika zihlasele ngamandla. Zifika unezigulo zakho kakade zithi zowufika zikubeke ulale ngebhedi okanye ubhubhe. So, i-vaccine iyakhusela, ikhusela kwizifo ezistrongo ezizawuza ngoba zifika kakade amajoni omzimba abantu entekenteke ngoba banezigulo zabo kakade kakade. Izigulo ezifana nee-high blood pressure neeswekile. So, i-vaccine iyanceda to prevent intoba ingabisafika iCOVID leyo emzimbeni wakho ngoba kakade sowugula kakade.

Kunzima kakhulu ezilalini ukufumana iinkonzo zonyango xa sekuhlwile ngoba iikliniki zikude kakhulu, kunzima ukuya sekusemini nakusasa. Funeka uvuke ekuseni uzokwazi ukufumana i-transport eya ekliniki. Maxesha ke amanintsi xa umntana uthi agule ebusuku kuba nzima ukumsa ekliniki ngaphandleni koba ukhona ummelwane ongaba luncedo simcele asibalekisele umntana esibhedlele. Kodwa xa engekhoyo kuthiwa uphangele, akekho umntu wemoto, umntana kufuneka alinde kude kube kusasa ukuze asiwe esibhedlele okanye ekliniki.

Izizathu zokuba abantu bathenge kwimarike engekho semthethweni kungokuba amaxabiso ezinto aphezulu kakhulu and uluntu olunintsi apha eMzantsi Afrika aluphangeli. Le nto ke ibangela into yoba bangabi nayo imali yokuthenga kwezi venkile zisemthethweni, siso isizathu. Ngoba ke akho mntu unofuna ukuriskha ngobomi bakhe athenge kwimarike engekho semthethweni. Kodwa kuba imeko isitsho baye banyanzeleke bathenge kuzo ngoba imali ayikho, abantu abaphangeli, bayasokola.

Iindlela endakhe ndaziva ezincedisa ukwehla umzimba ngokukhawulezileyo kukuthi unciphise indlela otya ngayo. Ukuba uqhele utya i-eight zilayi uhlise uthi three zilayi. Uba udla ngokutya kathathu ngemini noba utye kanye ngemini, uncedisane ke nokuzilolonga wenze i-exercises. Leyo indlela ngeyona ekhawulezileyo yokuhlisa umzimba, ungabe kanti khange usele amayeza angazukunceda. Kodwa eyona ndlela e-natural ukuhlisa indlela otya ngayo nokueksesayiza uzilolonge noba kukabini, kathathu ngemini.

Kubalulekile ukuba uRhulumente azame ukukhawulelana noluntu ngokubafundisa ngezi zibonelelo zocwangcisontsapho. Kuyiwe ezikolweni kufundiswe abantwana abangamantombi nabasakhulayo. Kuyiwe ekuhlaleni, kucaciselwe abantu ngokubaluleka naxa abantu bevizithe, bavakashele iikliniki lo mzuzu behleli ezitulweni kuthethwe nabo baxelelwe bafundiswe ukubaluleka kocwangciso.

Bendizawumqinisekisa ukuba le ncoko izawuphelela phakathi kwam naye, akekho omnye umntu ozoyazi. Izawuphelela kuthi sobabini, andizuhamba ndithetha ngaye. Kodwa eyona nto ibalulekileyo kukuba afumane uncedo. Ukuze akwazi ufumana uncedo kuzawunyanzeleka ukuba andixelele yonke into, angafihli nto, angashiyi nto ukwenzela uba azofumana olona ncedo lufanelekileyo.

Andinokuyikholelwa loo nto. Ndingaqhubeka ndimse esibhedlele, ekliniki kuzanywe uthestwa kujongwe eyona nto imgulisayo yintoni. Kodwa ke ukuba yena uyayikholelwa ukuba unabo ubungoma andizoma phambi kwakhe, isigqibo sesakhe, ubomi bobakhe. Kodwa mna ndingothuka ndingayikholelwa loo nto kuba ke ndingakholelwa kwiinto ezinjalo, ezintlobo njalo. Kodwa andinoma phambi kwakhe, isgqibo iyoba sesakhe.

Hayi ingaba ndiyaxoka uba ndinothi zikhona. Hayi azikho, andizange ndava ngezicwangciso zokhuseleko ezivela kuRhulumente malunga nezikhukhula ezilalini. Azange ndava, hayi ingaba ndiyaxoka, hayi azange ndava. Into ekhoyo ezilalini ngamatanki othi xa kunethile amanzi agcwalise amatanki. Kodwa izikhukhula azinandlela azikho iindlela zokukhusela abantu ezivela kuRhulumente. Azange ndava ngaba ndiyaxoka.

Ngokuthi bakhuthazwe bafundiswe ngokuphangaleleyo.